Irhabi yivunulo yesikhethu embathwa maNdebele.

Isikotjhi yitjhila elitantelwa ngedinini.

Umdzegana mncamo owenzelwe ukuhlala entanyeni nofana ehlokweni nokhunye.

Umnayilani sirholwani sentanyeni.

Umgwali mumuntu ogwala imigwalo.

Umbhalo yingubo embathwa maNdebele.

Unokhethwabo mumuntu owendileko.

Umtshurhwana yingubo embathwa babantu abendileko.

Isihlohlo babantu ebahlongakala kudala abaphasi.

ukuqondama nokwehlisa amehlo litshwayo lehlonipho.

yibhande nofana mncamo obekwe ngehlokweni.

yingubo yabomma egwaliweko.

Amatlawana bentazana abancani abathombileko.

Qakatheke ngokuthi silandela umthetho wekambiso yesiNdebele.

Iveza bona ungubani wakwabani begodu ubuyaphi.

Ukudla okuthandwa khulu inkomazi, amabhontjisi nomgade.

Ngikhuluma isiNdebele ngabelethwa mumuntu oliNdebele. Ingako ngikhuluma isiNdebele.

Iye, ngiyavuma ngombana umvumo wesiNdebele uhlukile kunamanye amalimi.

Ngesikhethu simaNdebele kunezinto ezinengi esizenzako hlangana neminyanya nokhunye.

Umnyanya wokungenisa isimanje ngombana uveza ikareko yokuthabisa.

Lihlonitjhwa khulu ngokuthi silandela imithetho yethu.

indima ehle khulu esitjhabeni sekhethu lokho kufundisa abasezako kobana umuntu ungubani yena.

Iqude nengoma ngizo khulu ezihlonipheke khulu esikweni lethu.

omuhle khulu begodu ihlonipho ivela kibo.

Zimayelana nokwazi isiko lakho nokwazi isikhethu.

Lihle khulu begodu liyahlonipheka.

Okuthandwa khulu ukuvunula isikhethu begodu sihle khulu kwamambala into engitshwenyako kimi kukobana abanye abantu abawulandeli umthetho wesikhethu.

Awa, akukho ukunina thina into yethu kukuthi sibe nolwazi.

Iye, ngiyazikhakhazisa ngombana ngiyasithanda begodu ngiyasihlonipha.

khulu isikhethu ngibona batjho bonyana zithengiswaphi bayazithabela.

Lapho khona ngizikhakhazisa khulu anginandaba nomuntu bonyana uthini ngesiko lami kodwana mina ngimi engizithandela lona.

ngibo abaphathelene nesiko engiyaziko.

indima eqakatheke khulu ukuzikhakhazisa begodu nokujabula.

Awa, akukghonakali umuntu kumele abenesiko linye.

Kufanele kuhlonitjhwe woke umuntu ngombana sibabantu banye begodu sibabantu beSewula Afrika.

Kuqakatheke khulu ukuthi wazi amalimi angaphezulu ngombana umuntu uzokuhleba nofana ungazi bonyana uthini.

lokha nakwenziwa iminyanya.

Ukuhlanza izitja nokupheka ngombana ngiwo amagama esiwaberegisa khulu nasikhulumako.

Unobangela owenza bona ilimi liphele kukuthi abantu bafunda amanye amalimi abasawazi wabo.

Abantwana ilimi balifunda ngekhaya.

enza amalimi ngokuhlukana kwawo atjhuguluke kukuthi sifike endaweni enye sikhulume ilimi elihlukileko.

Into engifisa kobana bonyana ngiyifunde isiVenda ngombana ngibona ngathi ngilo elinzima khulu.

Inaka, sisambatho sesikhumba, esimbathwa bobaba.

Isiphoto ngilesi esihlala edinini, ebantwini bengubo.

Iphephethu yingubo egwaliweko yabomma.

Ibhetjha, yisirholwani, esimbathwa besana ngedidini.

Isithimba, sikhumba esimbathwa bobaba, nofana besana.

Itjorholo, isembatho esimbathwa, bomma.

Iporiyana, sikhumba esimbathwa bobaba.

Amapatlagwana, ziinyathelo ovuka ngazo.

Umtjhotjho, yinto ethwala bobaba abathatheko

Ibhengela, mncamo ofakwa ngesandleni.

Amanambasikhambe manyathelo.

Amacici, ngilawa ambatha ngendlebeni zombili.

Ibherede, sigqcoko esimbathwa ehloko.

Idzila, yi-ring efakwa esandleni, lokha nawutjhadileko.

Amatshega, besanyana abancani.

Iyerhana, ngileli elimbathwa ngedidini.

Ingejana, yingubo embathwa bomma.

Ingwani, ngile embathwa bobaba ehloko.

Ikghororo, isembatho esimbathwa besana ababuya engomeni.

Umlingakobe, yivunulo yabantu besikazi.

Inyoka, yisilwane esikhamba phasi.

Inyoka, imbathwa nakwenzeka umsebenzi wesintu.

Incagu, mumuntu wesifazane ohlala naye.

Isititirimba, ibhrugwana elimbathwa masokana.

Iye, ngiyavuma ngombana duke bathethe.

Isiqobotjhelo, ngesohaga ithawula nofani ingubo.

Itjholo, yingutjana embatha bomma abathethweko.

Icuba, ukuphahla kwabezimu.

Irasu, mncamo ohlala entanyeni, ombathwa bentazana.

Irhabi, ngileli elimbathwa bentazana, limbatha edinini.

Iskotjhi, yingubo nofana iskerede, esimbatha edinini.

Umdzegana, marhitjhirhitjhi athwala ehloko.

Umnayilani, mncamo ombatha entanyeni.

Umgari, mncamo omude ofakwa entranyeni nofana ehloko.

Umadalanyana, skerede esimbathwa bentazana.

Umbalo yingubo yamaNdebele embathwako.

Unokhethwabo, mumuntu wengubo otjhadileko.

Umtshurhwana, yingutjana embatha babantu abendileko.

Kuphela ukubona abazali abanothando.

Umncwazi, ligodonyana elenziwe, ngeemncamo.

Mncamo, ofakiwa ngehlokweni.

Unomahlonjana yingubo ekulu, embathwa bomma.

Unomatlawana, bentazinyana abancani.

Iqakatheke ngokuthi, ivunulo yesikhethu mele siyilandela begodu siyihloniphe.

Isidonodono, yi-drum edlala ngesindebele.

Ingwani, yisigqoko esimbathwa babantu.

Ingungu, yisigodo esigamululweko.

Irhalani, umvumo wesintu.

Abomma bavunula igwabo lokha, abesana bakhambile.

Abasotjherere babantu abangeniswe isimanje.

Ifengwana, yinto erasa khulu.

lsinanazelo, kulokha uhlathulula bona ungubani.

Isiko, litjho ukuthi ungubani, ngewakabani, begodu ubuyaphi.

Kukuveza ukuthi ngingubani, ngewakabani.

Ukudla okuthanda khulu ngesiko lekhethu, yibisi nomgade.

Limu engilikhulumako, yisindebele, begodi yilimu engilimunyileko.

Iye, ngiyavuma, ngombana kuhlathulula bona ukuya kuphi, ungwakabani, begodi uvela kuphi.